Iintimela zitjhugulula iimporo, ngoba azikhambi ngesikhathi esisodwa ni. Ende enye nenye mele ibe nendlela yayo ekhamba ngayo, ngokobana zakhamba ngesikhathi esisodwa zingagcina sezibanga ukutjhayisana endleleni, zingagcina sezibanga ukuqhulana.

Sesitimela kuthi sihlale sisebujameni obulungileko, kufanele kuhlolwe iinsimbezi ukuthi zisahlezi kuhle na, neentambo nentambo lezi ukuthi azikaqunteki na. Nangabe ziphelile iintambo, kufakwe iintambo ezitjha kufakwe iintambo ezinye ezitjha, ukuze isiporo sibe sesijameni oburerhe, nesitimela sikwazi ukukhamba. Isiporo mele silaswe silungiswe ukuthi isitimela singaphumi esporweni.

Abathengisi bathanda ukuhlanganyela ngesikhathi esisodwa, ngoba benzela laba ababuya emsebenzini, nabadlula ngesikhatheso babathole noma umuntu nakaya emsebenzini, nakadlula ngesikhatheso amthole alapho athengisa. Ingakho bahlanganyela ngesikhathi esisodwa so, bayasazi isikhathi sabasebenzi sokuya emsebenzini, bayasazi isikhathi sabasebenzi sokutjhayisa emsebenzini.

Iintimela zigcwala khulu ngeenkhati zekuseni, ngoba abantu abanengi baya emsebenzini, abanye bayokufuna umsebenzi kulapha ekugcwala khona khulu. Bese nabatjhayisako abanye bazikhwelela ezinye iinkhwelo. Igcwala khulu ekuseni, ngoba abantu baya emsebenzini ngobunengi ekuseni, abanye bayokufuna umsebenzi.

Abathengisi beentetjhi zeentimela nofana endleleni bangaphepha ngokuthi, babe nezinto ebabiza ngazo amapholisa nofana amapholisa abakhambele ngobuduze, abe khona lapho kuleyo ndawo.

Ukuthengisa eentetjhini zeentimela kungavula amakghono khulu, ngoba nemisebenzi ayisekho, nabantwana abancani bazokwazi ukuthi bathengise, noma nofana babone ukuthi imali bangayenza njani ngokuthengisa. Ngoba umsebenzi amalanga la umsebenzi sewutlhogwa khulu, umsebenzi amalanga la awusatholakali.

Abathengisi endleleni bawusiza khulu umphakathi, ngoba ukwazi ukudobhadobha khona la endlelena. Noma ubuya emsebenzini ukwazi ukuthenga kibo into ozoyitlhoga ngekhaya, noma uya emsebenzini nawungakaphathi ukudla ukwazi ukuthenga kibapha, ukwazi uyokudla. Nanoma ulahlekile bakwazi nokukulayela indlela kuthi ukhamba njani. Bawusiza khulu umphakathi abantu abathengisa endleleni.

Into ehlekisa khulu ngokuladelwa kwesitimela eyakhe yangihlekisa khulu. Abantu bazasolo balindile bahlezi phasi, babalabala bagcine sebafowunela namakhuwa kuthi awa angekhe ngisafika ngesikhathi emsebenzini.

Iintimela ezikhamba ngaphasi kwehlabathi zigijima khulu, zigijima khulu, khulu, khulu, khulu, khulu. Zifika ngesikhathi ende azikhambi zijamajama, nasisuka lapho uzokujama la ziyakhona. Nawusikhwelileko siyokufikisa la uyakhona, asijamajami kanengi, njengalesi esikhamba la.